Jwalo ka motjha, taba ena e ndula hantle hobane batho ba baholo ba pensheneng ke batho be eleng horeng ha ba sa kgona ho sebetsa. Mmuso o ba fa tjhelete eno eo a ba fang yona hore ba kgone ho reka dintho tsa ka tlung. Jwale ba ka se kgone hore ba patale tjhelete tse hodimo tse kang tsa rona tsa batjha. Jwale ke ntho e ntle eo dibese di e etsang hore di theolele batho ba baholo.

Ntho e ntlelang ka hloohong ke hore ditekesi tsena di tatile empa ha re tsebe hobaneng di tatile. Hobane lepotlapotla le ja pudi, le hape ha o tatile o tla tjhaisa pele. Jwale ho ya ka nna, nna ne ke tlo ema ke emele traffic e fele hore ho se ke hwa hlahella kotsi tseleng ha ntse ke tsamaella ka tseleng tsena tse ding. Hobane ba tatile, ha ba tsebe ba tatetse kae?

Dumela motswadi, ho jwang? Ke phetse le nna. Motswadi nka o thusa ka eng? Ohh! o tlo reka tekete ya ho ya Bloemfontein. Okay motswadi, tekete e tsamaya tjena hee, tekete ke five hundred and fifty. Jwale hee, o tlameha hore o patale five hundred and fifty hosane bese di a tsamaya. E tlohang mona Vereeniging e ya Bloemfontein. E tlo tloha ka hora ya pele ya mesong, ke bese ya pele eo. Hobe le bese e tlo tsamayang ka hora ya boraro mesong, hobe le bese e tlo tsamayang ka hora ya bohlano, hobe le bese e tlo tsamayang ka hora ya bosupa. Jwale hee motswadi o tla ikgethela hore o nka bese e feng ho ya Bloemfontein.

Ke bona hole betere ha o tsamaya ka koloi ya hao hobane ha o ntse o theoha o kena ka tekesing ena, o theoha o kena ka tekesing ena. O dutse ka hara koloi ya hao o ya mosebetsing, ke tsela e le nngwe feela. Ha o ntso fetolwa feela, o ntso kenywa ka mona le ka mona, ka mona le ka mona. Jwale ho betere ha o tsamaya ka koloi ya hao ho ya mosebetsing.

Tsa Uber kapa tsa Bolt ke ditefello tse leng hore di a boloka. Hobane ha o ka sheba tefello ya tekesi e hodimo haholo hona le ya Bolt kapa Uber. Jwale tsa Uber le tsa Bolt ke ditefello tse lokileng ebile di a boloka. Di boloka le tjhelete hobane ka tekesi ha le tsamaya le le bane, le tlo tlameha hore le patale eighty ranta. Jwale ho Bolt kapa Uber le tlo patala feela thirty ranta le tsamaya le le bane, kapa mohlomong ba e etse forty ranta le tsamaya le le bane. Jwale ya boloka haholo.

Dipalangwang tsa lekeisheneng di a kgona ho palamisa batho empa ho ya ka batho hore ba bakae? Hona le matekesi a kenyang batho ba ka bang leshome le metso e tsheletseng. Jwale batho ba baduwa hore ka hara tekesi ena ho tlo kena batho ba leshome le metso e tsheletseng. Ba kenywe ka hara tekesi ya pele. Jwale hee ho ya ka nna, ke re dipalangwang tsa lekeisheneng ee, di ya ba palamisa batho kaofela.

Ke thusitswe ke motho eo ke mo tsebang, eleng abuti wa ka ho kganna koloi. Hee hone ho le boima, abuti waka o ne a nkomanya haholo. Ele motho eloreng ha bue le nna hantle ha nruta ho kganna koloi. Jwale ke eletsa bana ba bang kapa batho ba bang hore ha motho ao ruta ho kganna koloi e ba le pelo, beha pelo ya hao sekotlolong hore o tletse seo o tlo se etsang. Ha ona taba le tseo a di buang ka molomo wa hae.

Tjhe, motswadi hase nna utswitsweng koloi eno, motho enwa ke yena a tlileng le yona koloi ena. Ke yena a tlileng le yona. Ha se nna a utswitsweng koloi eno hle, ha se nna. Le ka nne la e sheba ebile la check-a ntho ena ba e bitsang ka fingerprint-e hore le check-e hore koloi ena e qetetse ho tshwaruwa ke mang? Le hape le ka tjheka hore e tsamaile nako e kakang. Ha se nna a tlileng ka koloi ena, ha ka utswa koloi. Mokgotsi enwa ke ena a tlisitseng koloi ena batswadi, ha se nna. Ha ke utswe dikoloi le hape le mpone hore since ke le ka tlung. Ne ntse ke le ka tlung ho tloha maobane, jwale koloi ena e tlisitswe ke yena kajeno hoseng. Sepolesa se kena se nkenela ha mmamorao ha qeta ho tsamaya.